Angazibonisa ngokuzenzela imicimbi kokwabo ezilalini okanye acule iingoma ezi siziculayo thina singabahlali basezilalini. Ukuba ungumXhosa yinto elula, sinazo iingoma, sinayo nemicimbi. Sinento yonke thina singamaXhosa and yonke into siyazenzela ngoku kwethu.

Ingxaki abantu bakwabuKhrestu basoloko begxeka inkolo yakwaNtu. Ngoba inkolo yakwaNtu yinto eyakudala yakhona, ngoku wena uzawujika uthi xa ukwiphantsi kwenkolo yobuKhrestu ucinge intobana ungakwazi ubhoxa le inkolo yakwaNtu uyityhole uthi kukuthakatha okanye kukwenza iinto ezingafanuba ziyenziwa ngesiNtu.

Kaloku ndoda, ayizompahla zodwa ekufuneke zithengiwe for ukoluka. Umzekelo funeka kuthengwe ukutya for wena uba uwutye phaa esapha, kufuneke kubekho umntu apha endlini ozawumane kuphekelwe, funeka kuthengwe utywala for umgidi, kufuneka kuthengwe ukutya for umgidi. Funeka kuthengwe iimpahla zakho, funeka kuthengwe izihlangu, wena kawusi, wena shethi, yonke into. Uqala yonke into okokuqala endala neempahla ezintsha ukuba unxiba xa ukhulula.

Mna ndingacebisa intobana aqale ngesipinatshi neetapile nee-carrots. Kungoba ezi zinto ezo zizinto fikelekekayo and uyakwazi ukwenza nantoni na ngazo, as uba benditshilo kwenye i-previous question. Wenza yonke into ngaso and usilima ngoku usivuna sivuneka ngoku, so zezo nto mna endinothi makaqale ngazo xa eqala uba ngumfama okanye eqala ezolimo.

Urhulumente anganikeza ngezi iincwadi ebantwaneni. Abantwana bayazithanda iincwadi xa zisezintsha, umntu amnike incwadi eyeyakhe angathiwa makahambe eyelayibrari ahambe ayofuna incwadi. Urhulumente makanike abantu iincwadi abazozifundela ngazo ezindlini, kungangcono kanjalo. Enye into yokuba kubekho ii-test ngengomso ezinxumene kulaa kulaa noveli umntu ibeyinikwe ngezolo, kubekho ithesti ezibhalwayo neekhweshini kubuzwe imibuzo apha eklasini neentoni.

Bethuna, sanokujonga uba le femeli inemali okanye ayinamali na. Ifemeli yona le iyathandwa ngumntana olapha endlini ngoku le xa le femeli xa siyityabula emalini kuba bezizityebi. Mayingatyabulwa le femeli imali mayikhuphe le yimali efanelekileyo iyayikhupha for umntana wethu. Unyana wabo uyabonakala uba ngumntana olungileyo ongaphathanga kakuhle unyana wethu, iye nantso eyona nto yokobana siyikhathalele kuba unyana wabo ngunyana olungileyo so intombi yalapha ingaphatheka kakuhle kulaa mzi. Singacingi intobana imali neentoni neentoni ngoba abanye abantu bazosijonga ngelinye uhlobo.

Ewe, itshintshile xa kuthelekiswa kunexesha lakudala because ngoba abantu iinkosi zakudala azisekho njeya and akusekho mntu uhlonipha into ezinintsi ezenziwayo kuloo lali ngoba kaloku iinkosi zayeka uba ziinkosi zakudala. Ngoku siyi-generation entsha engafuni uba neenkosi.

Ndicinga ukuba ukuvumela abanye abantu bezinye kusifundisa ezinye iilangweji okanye . Kufika omnye umntu othetha iAfrikaans okanye othetha iEnglish, kufuneka uyifundele la English. So yinto entle maan le xa singabahlali sihlala sonke singafani nofana ngokolwimi.